Ha se so ka se nhlahela, empa ka ho ba ra tseba di ya etsahala dintho tse jwalo. Ke nahana ke tla beha matshwafo fatshe, le ha ke tla ba maikutlo a ka a tla be a le, a se monate hobane ke tla be ke tatetse ho fihla sebakeng se ke yang ho sona. Empa ke tla beha matshwafo a ka fatshe, ke emele nako e fihle mme ke palame.

Maeto a jwalo ke ya wa rata hobane, a o ruta hore ka ntle ho na le dipleke tse jwang, mme le teng la kgona hore le le ba lelapa le kopane, le thabisane, le bue ka bophelo hore ho ntso ho tsamaya jwang. Mme le bana ba a thaba le bona ha ba kopane le batswadi ba bona mme ba tswile ba lo bona tse teng ka ntle.

Tshebeletso ya tshebetso e ntle le ho boloka nako. Ke kgetho ya bohlokwa ho fa baeti se tsitsitseng ho tswa ha ba fe fihla ho fihla, ho fana ka carbon ya , ho ba etella le ho ba hlokomela.

Pakeng tsa koloi le tekesi nka kgetha ho reka tekesi hobane tekesi e tla nthusa ho palamisa bana ba di, ho ba isa dikolong. Mme batswadi ba teng ba tlang lefa kgwedi le kgwedi, mme hape e tla nthusa hore ke , ke boloke petrol-ong hobane e tlo ba tsamaisa hoseng le motshehare fela.

Dumela mme, nka o thusa jwang? Tekete e yang Durban e tla ba diranta tse makgolo a mahlano, mme bese e tla tsamaya ka hora ha e le ya boraro. Mme o loketse hore o fihle metsotso e mashome a mararo pele bese e tsamaya hore re kgone ho palamisa merwalo ya hao kaofela. Ke ya leboha, o be le tsela e bolokehileng.

Ha ke le motjha nna, e ndula hantle taba eo. Hobane e thusa batsofe ba rona, hobane ha ba sebetse ha ba kgole le tjhelete e lekaneng ho tswa mmusong, mme rona batjha, re ya sebetsa ene re sebetsa hantle re kgona ho fumana le mekgolo e lekaneng. Ka hoo, re ka kgona hore re ithekele ditekete kapa price e ka botlalo, le hape ho hlompha metsofe batsofe ba rona, hobane tshwantse re ba hlomphe. Ke bona ba re hodisitseng.

Ke ile ka rata ho sebedisa shopo eo, hobane qalong ke ile ka qala ka ya dintlwaneng mme ka fumana ho hlwekile, mme ka kgona ho thusa hantle. Ditissue ne di tholahala, mme hape ke ile ka ya ka lo reka dijo. Dijo tsa teng ne di rekeha ka boleng bo tlase e seng bo phahameng. Ka hoo, ke ile ka e rata haholo shopo eo, garage-eng ya Shell.